Ga ke ise ke namele sefofane, mme go le gantsi fa ke lebeletse batho ba nametse sefofane, ke tlelwa ke maikutlo a boitumelo le maikutlo a letshogo, ke a tshoga, ke a ba tshologela gore ga ba le ko lefaufaung kwa, go direga jang, go utlwalega jang go fitlha ko lefaufaung kwa, go tsamaya mo marung.

Ke na le toro ya go pagama sefofane, mme ke tshaba sefofane, ke tshaba sefofane mo e leng gore ga ke ise ke ipone ke dira le dipatlisiso tsa gore mo sefofaneng go diragala eng. Go le gantsi fa ke lebeletse batho ba le mo sefofaneng kana ke bona sefofane se tsamaya mo marung, ke tlelwa ke tlhaloganyo ya gore a gona ga gona gore se ka thulana le sengwe kwa lefaufaung, kana ga go ka diragala phoso kwa lefaufaung ba ya go dira jang batho ba le bale ko mangkaleng kaleng. Ke tshaba sefofane lobaibai, ke se tshaba, kore ke setšhaba mo e leng gore ga ke lore gore nka se namela sefofane, mme gona ka lengwe la letsatsi ke batla go bona fela ga nka se namela gangwe fela, cause ga e kgakala cause ga e kgakala.

O tshwanetse go ya go reka ticket-e ya sefofane pele, a bo o itse gore sefofane sa gago se tloga mo boemafofaneng ka nako mang, mme o dire gore ka nako e sefofane se tloga ko boemafofane wa bo o setse o le ka mo gare ga sone. Fa o fitlha kwa boemafofane ba mo nageng ya rona, o tshwanela go ya ko motho o maleba wa mo bontsha tekete ya gago, gore o ya go pagama sefofane se fe, se se yang kae, mme o ya go go bontsha gore se ko kae. Ga o fitlha ko nageng ya Nigeria, o tshwanela go batla motho o a go emetseng kwa boemafofane gore a go isa ko lefelong le o yang kwa go lone.

Tiriso ya di bese e kwa godimo mo teropong ya rona, batho ba le bantsi ba dirisa dibese ka gore tlhwatlhwa ya dibese e kwa tlase go na le ya ditekisi. Mme dibese ga di na tsela e di tsamayang mo go tsona, di dirisa tsela e e leng gore go tsamaya dijanaga tsotlhe, mme seo se dira gore ka nako e nngwe bese e fitlhe thari kwa e yang teng.

Karata ena ya dibese, ga e fe bothata bo le bontsi, yona e batla fela gore wena modirisi wa yona, o itse gore e setse a matsatsi a makae gore o ka e dirisa. Mme mathata ao a e fitlhelelang ona ga o e dirisa ke gore, ka nako e nngwe fa o tsena mo beseng o re wa e dirisa, wa fitlhela e le gore motšhini wa bese ga o kgone go e bala, ke fa o fitlhelang mathata, kana ga ore wa e reka, wa fitlhelele gore motšhini o le wa go rekisa ticket-e ga o kgone go bala ticket-e ya gago.

Motho gore a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese, o tshwanetse gore e be a na le licence-e ya code fourteen. Bakgweetsi ba dibese ba thusa ka gore ba tsamaya ka nako ebile ba fitlha ka nako, seo se dira gore batho ba ba yang tirong ba ba dirisang dibese, ba kgone go fitlha ka nako kwa ditirong tsa bone ebile ba seke ba fitlha thari, ka nako tsotlhe dibese di phela di le mo nakong.

Go na le batho ba e leng gore ba dirisa bus-e ka nako tsotlhe, ga ba nke ba dirisa dipalangwa tse dingwe. Seo se dira gore fa ba dirile ba dibese ba le mo strikeng, batho ba ne ba ne ba sokola thata go fitlha kwa tirong ka gore ka nako tse dingwe o fitlhela e le gore motho o setse a rekile karata ya kgwedi ya go mo isa tirong, mme ba direli ba bese e be ba strike-a, se se dira gore motho a sokole le ka madi a go ya tirong ka gonne o ne a itekanetse yona karata ena ya bus go fitlha ko tirong.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng, ka gore di tsamaya metse le metsana di tsamaya di tsaya batho, pele fa di ka fitlha kwa diyang teng, ka jalo go botlhokwa gore ka nako e rileng, e be o setse o fitlhile fa di-bus-e di go tsayang teng. Fa bese e go eme ka dinao, o tshwanela ke go ka leletsa mongwe gore a bolelele mokgweetsi wa bese gore o thari, ka nako e nngwe ba kgona go go emela.